Xana xanongaba iWi-Fi iyacotha kakhulu ngelixa endinomsebenzi ngalo, into endinokuyenza ndizovele ndithenge idatha ndiyenze loo msebenzi ekumele ndiwenze obalulekileyo. Ingoba andizuhlala ndilinde iWi-Fi ecothayo.

I-telemedicine iyaphucula ukwazi kwabantu izigulo zabo nokuthi basela amaphi amayeza, nokuthi kwezi zifo banazo kumele benze njani ukuthi bazigcine bekhuselekile, bangadli yonke into, bangaseli noba yintoni nokuthi bazivocavoce.

Ewe, ulwazi lokwenza imali kwiindawo zonxibelelwano zangoku luyafikelela kuwo wonke umntu, kodwa kuphinde kube emntwini ukuthi yena uyafuna na ukwenza imali ngonxibelelwano.

Idatha xa ndinoyifumana ngenyanga indlela endinakuyisebenzisa ngayo, ndingafuna amathuba okuphucula impilo yam, ndithathe loo mathuba xa ndiwanikwa ndiwasebenzise. Ndiphinde ndifunde izinto ezingandinceda empilweni yam kwi-intanethi. Ndiphinde ndithumele abantu endibathandayo ama-message.

Oluqhagamshelwano luthetha ukuba i-intanethi ibalulekile, ingoba sesiyofika kwi-Forth Industrial Revolution, i-intanethi sekuyindlela abantu abaninzi abasebenza ngayo. Imizi engena Wi-Fi kwezi ntsuku zanamhlanje ngumzi omangazayo ukuthi benza njani ukude bavane nabantu abaselizweni, emaphandleni.

Indaba yokuthi ulwazi luthengiswe mna ndicinga ukuthi kuba yinto entle kuphinde kube yinto embi, ingoba abanye abantu kukhona izinto abangazaziyo ebefanele bezazile ngenxa yokuthi kuthengiswa ulwazi. Kuphinde kube yinto entle umntu xa kefumene ulwazi angaluthengisa, ingoba uzawukwazi ukuthi atye.

Mna ndiyayisebenzisa ifowuni yam ukufunda izindaba kwi-digital media. Ingoba ifowuni yam ihleli ikum, ndiphinde ndingathandi ukubukela umabonakude. Kungakho ke ndisebenzisa ifowuni yam ukuze ndifunde izindaba, nezininzi ndizifumane efowunini yam.

Molo mhlobo wam. Ndivelelwa yingxaki, ndiyathemba ukahle, usaphilile. Yazi mhlobo wam ndithi ndisathi ndigqibezela umsebenzi wam endimele ndiwuse esikolweni ngomso ndivele ndiphelelwe yidatha. Yhu! Idatha iyadura mhlobo wam. Ndiyacinga mhlawumbe ukuthi mele ekhaya ndithethe nabazali bam bakwazi ukufaka iWi-Fi, ingoba idatha idura ukugqitha iWi-Fi. Ndicela ukuthi undincede mhlobo wam, ingoba bendingekagqibi ngomsebenzi wam.

Into endinokuyikhetha yiWi-Fi yasimahla, ingoba isithuthi sasimahla esifana nebhasi okanye uloliwe ayizusinceda apha apho sihlala khona. Ingoba singabantu nje siyakwazi ukukhwela iteksi, iteksi iyakhawulezisa ukufika apho sifuna ukuya khona, abanye abantu basendaweni yam yokuhlala baneemoto zabo. Uloliwe uzomele ahambe yonke indawo phambi kokuba siye apho sifuna ukuya khona. IWi-Fi izokundinceda ndifumane amathuba kwi-digital media.

Elam ibali lithi, ndandikhe ndanceda umama wam abhatale iWi-Fi nge-internet banking. Sayibhatala iWi-Fi nge-intanethi asogqiba emveni koko kwintseni elandelayo wafumana umlayezo ophuma ebhankini ukuthi imali engange-seven thousand rand iphumile kwi-bank account yakhe. Waphinde wacinga ukuba yenzeke njani loo nto, kwabe kanti kwenzeke ukuthi abantu bobuqhetseba baqhekeze kwi-banking app yakhe bathatha loo mali.

Ewe uMzantsi Afrika ukulungele, ukulungele ukusebenzisana neendawo ezisemaphandleni. Ingoba eMzantsi Afrika sinengxakeko yokuthi abantu abafumani amathuba okuthi bangasebenza, abanye bangafumani amathuba okufunda. Xa sisebenzisana neendawo ezisemaphandleni exesheni lokuxhakaxhaka olungaka sizosizakala apha eMzansti Afrika.

Iingenelo zeedatha eziphelelwa lixesha ave zindidika, ingoba ithi ingekapheli idatha yakho ixesha lona libe liphelile. Ndiyacinga ukuthi abantu abaphethe iinkampani ezithengisa iidatha, ooVodacom noo-MTN, mele bayitshintshe le nto.

Mama, unobangela wokuthi thina sikhethe ifowuni engayona utilili kungoba siyakwazi ukufumana amathuba amaninzi kwiifowuni zethu. Siyakwazi ukuthi singafunda ngefowuni, siyakwazi ukuthi singafumana imilayezo endaweni ezihlukahlukeneyo ezasemaphandleni ngala ma-smartphone ethu, siyakwazi futhi ukuthi singabona izinto ezenzekayo emaphandleni ngawo wonke amaxesha. Kubalulekile ukuthi noba umdala kangakanani uphile namaxesha.

Into endinokuyenza ndizobiza umntu osebenza elayibrari ndithi kuye, ndicela undincede ingoba andikwazi kufikelela kule nto endifuna uyenza. Xa nongaba uyakwazi ukundinceda ndiza kumbulela, xa nongaba akakwazi ukundinceda ndizovele nditshintshe isizathu sokufika elayibrari, ndivele ndithathe incwadi ndifunde.